Go oketsa tsholofelo ya go bona tiro, go fetsa kgethololo, go tokafatsa bokgoni jwa go dira ditiro, go nna le tsholofelo ya ditlhopho tse di maleba, go tlisa diphetogo mo ditsong tsa tiro.

Nna ke dirisa Rain five G, ke reka six-fifty kgwedi le kgwedi, e tsaya kgwedi yotlhe, e dira gore e na le tlhwatlhwa e e fapafapaneng le data tse dingwe go tsena mo inthaneteng kgotsa mo mafaratlhatlheng, mme yone e thusa thata e ne e dira ka bonako go tlhaloganya le go tlhama dipotso le dikarabo tse di amang mo seemong se o se botsang e tlhomamisa gore dikarabo di nne tsa maemo a kwa godimo di le tsa botlhale le go amana le dipotso tsa gago.

Tlhwatlhwa ya data e ke e dirisang ke six hundred and fifty kgwedi le kgwedi, mme ke e dirisa kgwedi yotlhe ke be ke ya go patela kgwedi e latelang six hundred and fifty. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelele shop-o, lebenkeleng la ko go rekisiwang di data teng gore o kgone go tsena mo mafaratlhatlheng o kgona go lebelela gore ke efe e ka go lekanang.

Data e ke e ratang ke ya unlimited ke data e e sa ikhutseng, ga gote unlimited ke data e e sa ikhutseng, e sa timeng, e sa go bolelleng gore ka letsatsi le le yana ya tima, ke e dirisa kgwedi yotlhe e sa time. Nka rata gore e tsene ka letsatsi la di twenty-five kgotsa di-fifteen.

Lebelo le le kwa godimo, kgolagano e tsitsitseng go ga ditsela tsa tiriso ditirelo tsa video le multimedia, ditiro tsa botswerere jwa mafaratlhatlha, ditirelo tsa botsogo le thuto, kgwebo le ditshebeletso tsa mmuso, botswerere jwa mafaratlhatlha bo bo oketsegileng, ditiro tsa kgwebo tsa seemo sa nnete, di-camera di tsa botsogo tse di ikemetseng, go tsenya letsogo mo kgwebong ya ditlhale.

Data ke tshedimosetso e e tsamaisiwang fa o dirisa mogala wa mafaratlhatlha jaaka melaetsa, ditshwantsho, video le go batla dikgang mo inthaneteng. Fa o tsenya molaetsa kgotsa o romela setshwantshogo data e fetolwa e nne ditiro tse di tlhaloganyang ka mekgatlho ya mefuta futa ya mogala. Data e romelwa ka maranyane a mogala wa three G, four G kgotsa five G go ya go bao ba rometsang . Tsala ya ka e tshwanetse go nna le tshedimosetso ya data mo mogaleng wa yone gore a kgone go bona le go araba molaetsa kgotsa dikopo tsa video.

Tsamaisa tiriso ya data, dirisa Wi-Fi fa go kgonega, rulaganya pakete ya data e e maleba, dirisa ditsela tsa go fokotsa tiriso ya data mo di dirisweng . Tlhatlhoba le go bala dikalafi tsa tiriso ya data. Seka wa abela data ya gago kwa batho ba ba sa tshwanetseng go e bona. Dirisa dipolokelo tsa data tse di sireletsegileng, bulela dikarolo tsa tshireletso mo mefuteng ya gago ya data le ditiro tsa mogala password, finger print encryption. Itlhopele ditharololo tsa go boloka data ka tshireletso mo difounung tsa gago.

Mowa wa fetolwa gore o nne data mme o dira gore ke kgone go dirisa inthanete ka tsela e e maleba. Go reka mowa go nna bonolo mo go diriseng go feta go reka data ka tlhamalalo, ke reka mowa ka mekgwa e e maleba a jaaka ka ditsela tsa mogala ka tsatsi ka online bank-ing, ke fetola mowa wa go nna data go dirisa ditshebeletso tsa inthanete tse ke di tlhokang. Rulaganya tshegetso ya data dirisa Wi-Fi fa go kgonega, dirisa ditiro tsa go laola data mo founung, rulaganya pakete ya data e e tshwanetseng maemo a gago.

Bulela mobile hotspot mo mogaleng wame, bela leina la hotspot-o le password, tsala yame a ka leba mo di dirisweng tsa gagwe a tsenya password ya hotspot ya me mo di dirisweng tsa gagwe, fa a ikgolaganya tsala ya me a kgonang go dirisa data ya me ka tsela ya Wi-Fi go romela kopo ya tiro ka imile netefatsa gore o na le data e lekaneng pele bula hotspot, tlhokomela gore go aroganya data go ka dira gore data e fela ka potlako o tlhokomela tiriso ya tsala ya gago, fa o sa batle go aroganya data o ka mothusa go reka data.

Tšhono ya diphetogo mo dithulaganyong dithulaganyo tse di lekanyeditsweng le ntshe dilo di tla tswelela ka direlwa badirisi ba ba nang le tiriso e nnye ya data kgotsa ba ba batlang go boloka madi, diphetogo mo ditlhopheng tsa data ditlhwatlhwa di ka fologa gape di ka oketsega go tla ama badirisi jang meletlo e mentsi go boloka madi fa di tlhatlhwa di fologa kgotsa go nna le data share and packages badirisi ba ka boloka madi kotsi ya over use, tlhokego ya kitso.